Le nto indixhalabisa ukuba unyana wakho akasazihoyanga iinto zesikolo iinto ezininzi. Usoloko ekule fowuni yakhe and ke ekupheleni konyaka kungenzeka ukuba angaphumeleli kwibanga elilandelayo. Kuba kaloku into zesikolo akazenzi iinto ezinjengemisebenzi yasemakhaya, ii-class test. Zonke izinto akazenzi, yena uhleleke ejongene nefowuni. So iyokunceda loo nto leyo yokuba uke uhlale phantsi naye uthethe naye okanye uthathe le efowunini yakhe ake afowukhase ezintweni zesikolo.

Kuye kube kubi kuba kaloku abantu baye bahlekise ngathi siphele ke ngoku thina sinentliziyo ezibuhlungu sicaphuka sifuna ukubabetha. Ngamanye amaxesha abanye baye bakhale, ubone uba iintliziyo zabo zincinci abayithandi le nto yenzekileyo ngoko kuba kaloku bebefuna ukuwina, bebengazimiselanga ngokufeyila.

Ndingathi yi-basketball kuba kaloku i-basketball inqabile ukuthi idlalwe kwizikolo zaselokishini. Kaloku i-basketball bayazi idlalwa kwizikolo zaphesheya apho kukhona nabelungu abantu abayiqhelileyo i-basketball. Ngoku ingabanceda ukuthi abantwana balapha eMzantsi bayazi uba zikhona ezinye zemidlalo ezidlalwa ngaphandle kwezi zalapha eMzantsi abaziqhelileyo.

Ndingathi mna kukufundisa abantwana kumakhasi onxibelelwano njengokuba uvule ii-video ezi-live ubafundise ngokubaluleka kwezemidlalo zalapha eMzantsi naphesheya. Apho ke uzobaxelela ukuba kufuneke bakhuphe elo xabiso lincinane ukuze wena uzokwazi ukwenza izinto zakho.

Kuba kaloku uMzantsi Afrika ibhola ngowona mdlalo ubalulekileyo, owona mdlalo udumileyo waziwa kakhulu ngabantu bonke. Nabantu abaninzi bakhula kudlalwa ibhola. Abaziqhelanga ezinye izipoti. Nasethivini bakhula kudlala ibhola isikakhulu.

Owona, oyena mdlali ndandimthanda kakhulu kwiqakamba yayinguMakhaya Ntini kuba kaloku wayingulo mdlali wayedlala kakhulu. Owona mdlali wayewinisa uMzantsi Afrika kwaye owona mdlali wayethandwa ngumntu wonke.

Ndingathi mna kukudlala ibhola okanye ukudlala ibhola embhoxo kuba kaloku apha eMzantsi Afrika abantu abaninzi badlalela loo maqembu. Banqabile abantu abangengabo abaseMzantsi Afrika abadlalela loo maqembu ngoba abantu baseMzantsi Afrika bathanda le nto yokuba kule midlalo le kudlala abantu baseMzantsi Afrika bathanda ukusapota bona.

Ewe, uJohn Smith wayengoyena mpheki omkhulu apha eMzantsi Afrika owathi wavula isikolo sokufundisa abanye abantu ukupheka ukuze bakwazi ukuqashwa ezindaweni, baphekele abantu abaphezulu.

Xa ezininzi izikolo ukuba ifowuni ithathwe iyobekwa ukuze akwazi ukujongana nento zesikolo. Ifowuni uyoyifumana ngempelaveki.

Ngokuthi ndihlale naye phantsi ndithethe naye, ndimxelele ukuba akulunganga uhlele ujongane nee-video games angakwazi ukwenza ezinye izinto endlini. Ndimxelele ukuba ifowuni ndizoyithatha ngamanye amaxesha akwazi ukwenza iinto zasendlini nezinto zesikolo.

Into endithi ndiye ndenze xa ndifuna ukuchitha ixesha ndiye ndibukele iimuvi okanye ndiye ndidlale ii-games efowunini okanye ndibukele iividiyo kwi-intanethi. Apho ke ndichitha ixesha elingange-four hours. Okanye ngamanye amaxesha ndiye ndihambe ndiyodlala nabanye abantu, ndiyodlala ibhola ngaphandle.

Inceda ngokuthi umntwana uyakwazi ukhe ahlale kowabo ahlale angaphumi ahambe ayodlala nabanye abantwana. Ngamanye amaxesha eminye imidlalo yeevidiyo inceda abantwana malunga nezinto zesikolo iinto ezinjengezibalo.

Elona khasi lonxibelelwano ukubukela kulo izintu nguFacebook ngoba kaloku kuyo uyakwazi ukubona umntu le nto umntu and uyakwazi ukuyiandastenda le nto ayithethayo utsho ukwazi ukunika ingxelo ngale nto ayithethayo niyithethe into ayithethayo.